Ebengingakucacisa nje okokuqala yikho nje ukuthi, ukusoka kuhambiselana nakho , nayo inhlanzeko ngendlela ngoba, into eyenzekayo uma ungasokile lapha ngaphansi kwejwabu uy'thola nje unayo, ube nento ekuthiwa inkununu, eba nephungana futhi eliphuma ngakhona, ikhombisa ukungabi nayo inhlanzeko. Okunye futhi okubalulekile kuyasiza uma usokile ukuthi uku-prevent-a ama-STI amaningi akhona. Mase manje uyabona ukuthi kusiza ey'ndaweni ey'ningi inhlanzeko plus futhi nempatho yakho. Siyabonga.

Ezindaweni zasemakhaya la eNingizimu Afrika, ngokwazi kwami zinawo amakilinikhi. Manje ugogo kumele ngabe uyakwazi aye lapha eklinikhi, bamucwaninge, basho ukuthi ikuphi inkinga anayo, and ngokwazi kwami yebo kumele ngabe bayakwazi ukuthi bamnike iy'buko ay'dingayo. Ngiyabonga.

Okubalulekile ebengakwenza okokuqala nje, yikho nje ukuthi ngithole ukuthi lowo muntu unjani nomphakathi wakhe. Unjani like ngithole nje okokuqala umlando wakhe, ngazi ukuthi ekhaya isimo sinjani, uwumuntu okhule kanjani, bamuphatha kanjani ekhaya, ubaphatha kanjani ekhaya. Umphakathi aphila kuwona umphatha kanjani, naye uwuphatha kanjani futhi lowo mphakathi, ngoba lokho kubalulekile ukuthi ukwazi ukubona ukuthi uwumuntu onjani lo, nokuthi futhi lo muntu ubaphatha kanjani abanye abantu. Yena uy'bona kanjani njengoba ekulesi simo lesi. Njengoba engafani nabanye abantu, nabanye abantu bona bamuphatha kanjani, ngaphambi kokuthi ngigxume nje, ngithi hhayi othi ngimsize, ngibe ngingazi ukuthi umuntu ngingamusiza kanjani. Lapho ungatholukuthi nje akadinge sizo lwakho.

Into nje eyokuqala ebalulekile yikho nje ulwazi, ukwazisa abantu ngesimo esibhekane nawo njengomhlaba wonke jikelele. And kubalulekile futhi ukuthi ungabathusi abantu, hhayi ukuthi mangithi ngibatshela lento le sengiyabathusa, cha cha. Ngiyabazisa khona bezokwazi okay isimo simi kanje, manje thina njengomphakathi, singenzenjani ukuthi singay'tholi sisenkingeni? Sesithola lesi simo lesi sesilimaza thina sonke la emphakathini, abantu abaningi la emphakathini. So, ulwazi lubalulekile, bazi ukuthi eyi sinesimo, kunesimo esikanje emhlabeni wonke, lolu bhubhane ngathi liyeza ngapha ngakuthina, kepha-ke singenza njani ukuthi sigweme ukuthi lolu bhubhane lusihlasele, lusilimaze nathi njengomphakathi. Siyabonga.

Ey'bhedlela zabantu besifazane abakhulelwe, into esengibona engibona engathi ayinakiwe kangako, isimo sabo somqondo, i-mental health yabo. Ngibona sengathi isikhathi esiningi, kuliwa nendaba yokuthi nje ayi kumele babe-right, ngokomzimba kuphela, kepha-ke ngathi akunakwa kahle ukuthi isimo somqondo ne-emotional state sabo sinjani, ngoba nakho lokho kubalulekile. Ngoba into eyenzekayo uma singakunaki lokho singathola sesiba nezinye iy'nkinga, ngokuthi umuntu nangu useqedile, usetetile, kepha-ke akekho right ngoko mqondo useyay'limaza, alimaze nengane njalo njalo. So, ngibona engathi kubalulekile ukuthi i-mental health yabo bonke la bantu besifazane laba abakhulelwe kumele inakwe nayo, khona lapha ezibhedlela zabantu besifazane sikahulumeni. Ngiyabonga.

Enye indlela ebesingafundisa ngayo imphakathi, ilenkolelo eqinile ngamasiko. Mayelana nenzuzo yokuvimbela inzalo, ukuthi unga-attack-a igeneration le ezayo. Ngalokho ngisho ukuthi ungaqala ukufundise iy'ngane esikoleni zisasencane, zazi ukuthi mayikhula nje, zazi nje ukuthi ayi like nazi iy'nzuzo zokuvimbela inzalo. Yebo zikhule zazi ukuthi yebo abazali bebenza kanje, kepha-ke asikho isidingo sokuthi thina senze kanje, ngoba nayi imithelela yalento le. Ngiyabonga.

Lesi simo asingiphathi kahle ngoba la eNingizimu Afrika siyazi sinazo iy'bhedlela, sinawo amakilinikhi, ziningi iy'bhedlela. Kepha-ke ukuthi nje lezi ezinye iy'bhedlela kuthiwa zi-privately owned, kodwa lokho angiboni ukuthi kumele ngabe kumisa ukusiza kwabantu. Abantu mabedinga usizo kumele ngabe bayakwazi ukuya kuwona lawo ma-private hospital, ngaphandle kwenkinga. So, akungiphathi nje kahle neze ukubona ukuzwa iy'geme geme ey'nje ukuthi ayi kunesibhedlela thizeni esigcwele kakhulu abantu sebelele phansi, kodwa kube kuney'bhedlela ezi-empty kube ngathi amahhotela. Ngiyabonga.

Hho, mkhulu Ndlovu into ozoyidinga baba, ukuthi uye lapha Ka-SASSA ubhalisele impesheni. Uzodinga umazisi wakho, i-ID, uzodinga amaphepha ashoyo ukuthi uhlala la ohlala khona, i-proof of address, lapho incwadi yekhansela nayo bangayithatha, eshoyo ukuthi uhlala khona la ohlala khona baba. Phinde sidinge futhi ama-account details akho, incwadi eqhamuka kwi-bank eshoyo ukuthi nawa ama-account details akho. Siyabonga.

Ngathuka kabi ngizwa kuthiwa onompilo sebenakho ukuthi baye door to door, beye kubantu okwaziw ukuthi badinga imithi, babadilivele imithi. Abanye kumele uze ekilinikhi phela khona sizokubheka sazi ukuthi udinga ukuthi nokuthi, sekuyisikhathi se-check-up yakho. So, ngiyazi nje ukuthi ayi, onompilo bayayidlala indima enkulu kabi emphakathini. Ngiyabonga.

Okokuqala nje engingakwenza, ngingazihlukanisa nabanye abantu engihlala nabo. Ngihlale egumbini lami ngedwa, ngazi nje ukuthi ngazama ngayo yonke indlela ukuthi ngingabatheleli ngaleli gciwane. Bese ngiyazama ukuthi ngosuku ozayo noma bese ngikwazi ngihambe ngiye kudokotela, noma ekilinikhi, noma esibhedlela khona bezongicwaningwa. Ngithole ukuthi nginalo yini igciwane noma cha, khona ngizokwazi ngiqale ukuthatha amaphilisi ekumele ngiwathathe, ngaz'ukuthi ayi ngizokwazi ukuthi ngilwe nalo leligciwane. Ngiyabonga.